Kujongwa ii-ID number zakho uba zirayithi, kujongwe ubana uhlala phi, kujongwe iinto ezininzi kujongwe uba uphangela phi, kufunwa ne-bank statement zakho kufunwa yonke into ekubandakanyayo.

Abhatale amatyala akhe kakuhle, awabhatale on time ngokwexesha ngexesha and ameyikhe sure uba uthatha ii-accounts kwiindawo ezinintsi because into yobana into edibene ne-credit score yakhe inyuke.

Kuba izinto ezenzekayo kulo mhlaba ezinintsi ungavuka ngomso kuthethwa enye into. So kungcono into yobana uthathe i-life cover or umasingcwabisane ukuze ungasokolisi bantu xa usweleka, kuyaswelekwa kulo mhlaba akusadlalwa ngoku.

Abanye abayiafodi abanye. Abanye sube bezixelela ukubana umntu akana-insurance and kudala waqhuba kanti ii-mistakes ziyenzeka, uba uthi xa uphuma apha endlini uglizwe yimoto phezulu. I-inshorensi udingeka kwiinto ezinjalo noba wena ugilize umntu ngemisteyikhi ikwazi i-inshorensi ke imbhatele because akubikho mali phakathi enyangeni.

Bayayenza imali lula because baskema nabantu amakhadi, bayaphaka baba imoto, bathengise ii-drugs iziyobisi benza yonke into nje engekho semthethweni. So yiyo imali eza kalula bayayithanda ebengafundelanga okanye bangayiphangalelanga bakholwa nje ukumosha ilizwe.

umashonisa inzala yakhe yena ayinyuka kakhulu. Oomashonisa yena endimaziyo ngu-thirty percent kanti ebhankini uba uboleke imali ibuya ino-seventy-three percent noobani kubhetele xa uyiboleka kumashonisa kuba uyakwazi uboleka i-hundred uyibuyise iyi-one twenty.

Uye uhambe uye ebhankini uphethe izinto ezidingekayo, ezo nto zii-ID, iphepha labahlali ne-deposit slip, imali ozoyifaka apha kwela khadi. Uye utshekhwe ke kwisistimi uba uwulobanjwa okanye iminwe yakho yomithathu.

Mna ndicinga uba ndiyavumelana nento yobana iibhanka zabantu abadala mazingabi nazo ezi banking app nokuba iimali zingene kwiiakhawunti zabo. Kuba bhetere xa bepeya from straight e-post office bezofumana iimali zabo esandleni bazibambe ngesandla iimali zabo bazohlule ngokwabo. Kanti ke aba bantwana bangoku bayakwazi ukuba unekhadi balithathe ikhadi lakho, benze ezinye izinto ngalo.

I-tax free savings zii-savings ikungatsalwa kuyo i-tax useyiva for free without ukutekswa every month. Awutekswa kwa utekswa uyayiseyiva nje imali yakho kwi-fixed account without ididakthwe okanye uthini iyanyuka instead nge-interest yasebhankini.

Abanye abantu abayiafodi i-medical aid ngoba i-medical aid iduru ngenyanga and abanye abantu abana-access kwiinto ezinintsi. Umzekelo i-medical aid iphuma nezinto zakwa-government or iikhampani ezikwaziyo uphatha abasebenzi bazo. Kwezinye iikhampani azikho ezo nto.

Kumele bahambe baye emapoliseni bayoripota into ukumila kanje benze ne-follow up bamane befika bazohoya umntu kanje because ezinye izinto azihoywa ubana awuzihoyanga and awuzilandeleli.

Noba agade umntu lo azawuthenga kuye indlu ajonge ukuba kuseyifu na uthenga indlu kulo mntu. Aqale azijonge nayo ubana ngokweepokotho urayithi na ngoba indlu awuyithengi nje ogqiba ungayilungisi. Funeka uyithengile ogqiba kwakho uyibone uba ungenza ntoni kuloo ndlu kwaye angazingxameli akhangele le ndlu ayifunayo azoba ready for yona and azokwazi uyibhatala.

Iyenye yona ifemeli endiyaziyo eyakhe yothathelwa umzimba without bona beyazi wasiwa kwenye indawo kuba bekusiliwa ngaloo mzimba. Kwasa kwangengomso, xa kufika ungomso bafika nale bhokisi ibhokisi yabo yayingathi ayivalekanga kakuhle. Njebe ingavalekanga kakuhle njena ingathi uyavela umfi yena lo phaa ngaphakathi. Xa ifika emadlakeni ibhokisi yavuleka apha ngaphantsi. So mna ndibhleyima la masingcwabisane ngoba yonke le nto ngeyingazange yenzeka uba umasingcwabisane wawoya ifemeli yabantu kakuhle.